Ku pfumaleka ka switimela swi endla leswaku vanhu va tala ngopfu hala ka mathekisi na le ka mabazi ene se swa va tikela swi endla ku va manyanamanyana ngopfu kasi switimela a swi olovisa ku ri vanhu va kota ku ti fambela ha swona va ndzi tshunxekile naswona a swi nga durhi ngopfu.

U fanele a va munhu loyi a nga na mbilu yo leha a nga na mbilu ya kahle ya tintswalo na ku rhandza a kota ku rhandza vanhu a kota ku va hlonipha hi tindlela hinkwato ku ri a kota ku ku va yisa tindhawu hinkwato kumbe ku va vonisa leswi va lavaka ku va na swona tanihi vapfhumba ene a va na vutivi swinene hi tindhawu leti a famba fambelaka ka tona ku a kota ku hlamusela ku ri lani ku endleka yini lani ku endleka yini.

Va fanele va va va sendela van'wanyana or va rhumela van'wanyana vuxokoxoko bya riendzo leri va nga ku fambeni na na muchayeri na tinambara ta movha ku ri va le ku fambeni va fambela kwini va famba hi movha ya njhani.

Swi kurisa ikhonomi hikuva ani loko va fika mali ya vona liya va nga ku lombeni ha yona yi vuyela a ka nkwama wa hina kwala tikweni ra South Africa eka van'wamabindzu lava va nga na na na ntirho wolowo wa vulombisi bya timovha va karhi va hakeriwa so va vuyeriwa swi vuyerisa na tiko ra hina ikhonomi ya hina yi kota ku tlakuka hawu.

vamakwerhu ni le kuteni ni le endleleni laha ni nga kona ni yo hlangana na nongonoko wa mimovha ku na traffic laha ni nga kona ni ta hlwela nyana hi timinetse ti nga ri tingani kambe mi nga heli mbilu ni le ku fikeleni.

Va rhandza ku endlela malokixi lama nga na matimu ya khale hikwalaho ka ku va lava ku dyondza hi mindhavuko ya tiko rero va lava ku tiva ku ri ku endlekala yini etikweni rero va nga ka rona kumbe ka malokixi walawa va nga ka wona so hi marito malamo va lava ku tiva swinene va kota ku ku tiva ku ri loko va ri a ka ndhawu yaleyo kumbe a ku hanyiwa njhani nkarhi wa kona na sweswi ku hanyiwa njhani.

I swo famba ha swona ku nga timovha na mathekisi na mabazi naswona switimela.

Ndzi ta n'wi hlamusela leswaku tihakelo letiwani ku laveka u ri na pasi ra ku tiyisisa hi malembe ya wena leswaku wa kota ku qualify-a ku a ka a ka wa kota ku qualify-a kumbe ku fikelela a ka ti a ka a a ka mpimo wolowo wa ku hunguta ka mi ka ka ka ka mintsengo ya kona ya swa mathekisi or ya swa le magondzweni.

U fanele a ka nhundzu ya yena leyi a fambaka na yona yi va yo ringanela hikwalaho ka ku va ta va va tsarile ku ri munhu u fanele a va na mpimo wo karhi wa suitcase ra yena loko ri hundza eka mpimo wolowo u fanele a ri hakelela mali yo karhi na ku tiva leswaku a nga fanelanga a longa swakudya endzeni ka suitcase ra yena leswi a faneleke a famba na swona hi xihahampfhuka xa yena na ku tiva leswaku tifoni tiselulafoni ti fanele ti timiwa a nga layiti tifoni u fanele a ti pima hikwalaho loko a ri ndzeni ka xihahampfhuka.

I ku hunguta ku famba navusiku na loko va famba hi ri ntlawa munhu a nga fambi a ri yexe va famba va tele hi swona swi nga sivelaka kumbe hi swona swi nga va sirhelelaka.

I ku Gautrain ya hatlisa ya tsutsuma ene yi hlayisekile ku tlula switimela leswin'wana yi hlayisekile swinene ene a yi fambi hinkwaku.

Ni ta n'wi tsundzuxa leswaku loko a ri karhi a tirha a khomi vakhandziyi hi ndlela ya kahle ya tintswalo hikuva i hola hi vona mali leyi va yi tisaka yi le ku pfuneni ka swa thekisi yaleyo so ni ta n'wi tsundzuxa ku ri a nga kariheliwi vakhandziyi ene a nga va holoveli hi ndlela ya vusopfa yo ka yi nga fanelangi a va khomi kahle.

Ntsengo wa mathekisi wu le hansi a ka wa Uber hikwalaho thekisi u ri landza la ri fambaka hi kona kambe loko ku ri Uber yona u ta yi u ta n'wi fowunela kumbe u n'wu kombela a ta a ta ku teka a kaya u tlhela a ku chicha a kaya so yi durhisa hi sweswo hi ku u kota ku hambiloko u ri na mindzwalo u chela mindzwalo ya wena hinkwayo a fika a ku chicha ageyitini ya agedeni ya wena.

Loko xitimela xi hlwerile hi tiawara timbirhi ni ta hlamusela ku ri laha ni yaka kona ni letile ni ta onhakeriwa hi ntirho loko ni ya ntirhweni loko ni vuya ekaya swi vula ku ni ta fika leti a kaya ni to fonela va le kaya ni ku ni ta fika leti hikwalaho ka xitimela lexi nga ni hlwerisa loko ni ri na tin'wani tindlela ta ku ni suka hi nkarhi ni ngo no famba ni ya khandziya mathekisi loko mali ni ri na yona.

U ta ni khomela xivutiso lexi u xi vutisaka a ndi swi twisisi leswaku ndi xi hlamula njhani kumbe ndi hlamula yini kambe hi mavonelo ya mina hi ndlela leyi ni twisisaka hi yona i ku va va veka mujeko wo tshuka wa ku komba ku ri xitimela or xitimela xo rhwala nhundzu se xi le ku xi le ku hindeni.

Ndi tiva swikepe hi swona swi rhwalaka nhundu leyi kulukumba or hi swona swi rhwalaka tinhundu leti fambaka hi le lwandle i swikepe leswikulu.

Ku laveka swiporo na mavhilwa ma kona ma lama ma tinsimbhi.

Xivangelo lexikulu xa mathekisi i ku va muchayeri wun'wanyana wa mathekisi a nghena a ka layeni leyi a nga fanelangiki a fambela eka yona sweswo swi endla leswaku vachayeri lavan'wanyani vinyi va tilayini leto to karhi va vanga madzolonga va hlundzuka swinene.

Loko mathekisi mo yima ku tirha vhiki rin'wani vhiki hinkwaro sweswo swi ta ni tikela hikuva loko ndi ya ntirhweni na loko kumbe ni ya eku xaveni emavhengeleni kumbe kwini hi laha u lavaka leswaku ni khandziya mathekisi ni nge swi nge he ni oloveli ku endla sweswo so hikwalaho ka sweswo swi ta ni tikela ku ri ni lava bolt yi ni yisa lomu ni lavaka kona ene bolt ya durha.